Metshameko e e leng gore e dira gore go nne le madi a o tshamekang ka ona, le madi a e leng gore o ka kgona gore o ka wa winner mo metshamekong eo. Metshameko eo e ba kotsi ka gonne motho wa ineela mo go yona, o setse a kry-a, a setse a fitlhile a dirisitse madi a batho, a kolota batho, kapa a utswa dilo tsa batho gore a kgone gore a tsenele metshameko eo.

Ka go netefatsa gore mananeo a thusang bašwa, gore ba ba nang le bokgoni ba tswelele pele ka metshameko mo bophelong, a tshwanetse gore a ete kgapetsa-kgapetsa, gantsi le gantsi ko motseselegaeng, gore a kgone go neela bana ba ko metseselegaeng le tšhono ya gore ba ka tsena mo metshamekong eo.

Wa setso o e leng gore ke a o rata ke morabaraba. E re o tshamekang ka dikgomo di le somepedi, twelve, mo o tshamekisa kgomo e le nngwe ka nako le motshameki ka wena o tshamekisa kgomo e nngwe ka nako ya teng e feleletsa ka gore o .

Ke ka bopa motshameko e e leng gore ke motshameko wa dithuto, for sekai, motshameko wa dipalo. Mo e leng gore o tshameka o kry-a, o botsiswa dipotso. O kgona gore o falole kapa o palelwe. Ke dire gore motshamekong e tshware dithutwa tso tsotlhe tse e leng gore di teng mo Aforika Borwa, gore re itse gore ke motshameko o o thusang. O ka go thusa ka ditiro gae, ebile o ka go thusa le gore o itokisetsa go kwala lekwalo go kwala di-exam-e.

Gantsi baetapele ba e leng gore ke bona baetapele ba tsa metshameko le bašwa, ke baetapele ba e leng gore ke batsofe. And-e e le baetapele ba basofe, ke baetapele ba e leng gore ga bana kitso ka metshameko, or ka motshameko o o rileng. So, ha e le yalo, ga ba kgone gore ba ka bea mananeo a godisang bašwa mo metshamekong ka pele. Seo se ka . Go ka beiwa batshameki , ba di ba peleng, ba e leng gore le ge ba godile, ba itse ka ga metshameko. Ba kgona go itse le ka mathata a bašwa ba kopanang le ona, e be ba kgone gore ba ka rarabolola.

Ditlhopha tsa kirikete tsa Aforika Borwa di dira sentle mo ditlhopheng tsa bosetšhaba-tšhaba, ka gore re kgona go bona ka setlhopha sa naga ya rona, gantsi se fitlha ko maemong a a kwa godimo, segolo jang go feta ditlhopha tsa bosetšhaba tse di leng teng mo nageng e ya rona ya Aforika , kontinenteng ya rona Aforika ka botlalo. Seo se a bontsha gore naga ya rona ya Aforika Borwa ke yona e e tshwereng kontinente ya Aforika, ebile ke yona e leng gore e ko maemong a kwa godimo a kirikete mo lefatsheng ka bophara.

Go dira dipatlisiso go botlhokwa mo bophelong, ka gonne ke ka gore ke ge go ka nna le dipatlisiso tse di diriwang mo bathong ba ba farologaneng, gore ba kgone go itse gore batho ba rata eng, ba tlhoka eng, ba batla eng, ke eng se se ba kgoreletsang gore ba ka fitlhela. Go ya ka mengwaga e ya bona e fapane-fapaneng, seo se thusa ka gore ge dipatlisiso tseo tse tsotlhe di diriwa selo se le sengwe, go ka kgona gore go ka itsewe gore selo sa mathomo se ka diriwa leng kae le bjang.

Metshameko ya nakwana, , go tshwana le metshameko o ka e dirang mafelong a beke la tshipi kapa lamatlhotso. Ke yone metshameko e e leng gore ga e fapose motho mo tirong ya gagwe ya e tsepameng ya letsatsi le letsatsi. Mare ke metshameko e o e dirang mafelong a beke, ke yona e ka thusang motho gore a tswelele pele ka metshameko e a e ratang, mme e mo direla letseno la kwa thoko.